Temothuo e thusa GDP ya rona, e ye ko godimo go thusa ikonomi. Temothuo gape, e be dira gore, re kgone go aga boagisane le di-country tse dingwe.

Fa ke batla go simolola temothuo yaka, nka baakanyetsa mmu wa ka, ka go thoma pele ko epa, ko epa, ko epa. Ha ke tswa mo, ke be tsa metsi ke tshela mo mmung, e seng gore mmu o nne metsi thata, maar-e gore mmu o le, o kgone go ba sentle for gore ga ke tlo jala di peu tsaka.

Temothuo e tshedisiwa ke dijalo. Balemirui ba lebana le go tlhoka metsi, dijalo di jewa ke di tsiye. Thuso e ba ka e tlhokang, ke go direlwa di-tank-a tsa metsi, go reka di-fertilizer le go etsa pest control.

Go bontsha seruiwa se na le bolwetsi, ga se je dijo le go tlhola se robetse. Go netefatsa diphologolo di babalesegile, di a tlhatlhobiwa le go tlhabela lomao.

Dintšhe tsena, di simolola e le mae, mae a makima, a mašweu. Mae ao, a ba thubega, go botswa baby-nyana ya ntšhe. Dinyonyane tsena ga di kgone go fofa, empa di gola di fete le dikoko. Di be di nna tse di tona, le mahuka a matona. Tsone, di lelekisa batho ha batho ba ka atumela bana ba bone kgotsa mae a bone. Dintšhe ke dinonyane tse dintle thata and o di kry-a mafelong a mantsi mo Aforika Borwa le lefatshe lotlhe.

Dimela di tlhoka di-fertilizer gore di gole. Le go ya ka nna, balemi ba itumela thata pula ena, ka gore pula e tshwerwe maatla a go godisa dimela. Pula e na le di-nutriants, pula ebile ga e na dilo tse di tsenyetsang di-pesticides kgotsa malwetsi.

Dipholofolo tse di tshwanang le dikgomo kgotsa dinku ke tsone tsa go gamiwa. Di a lekolwa gore re kgone go netefatsa gore di itlhakanetse go gamiwa.

Kgomo, dinku ke tsone tse di ntshiwang matlalo. Kgomo entshiwa matlalo gore ba kgone go dira so se ba se bitsang leather, se kgone go dira diaparo, le ditlhako, le di-handbag. Nku yone, e ntshiwa letlalo la teng go dira dilo tse di tshwanang le di-cotton wool, go dira di-jacket-e le dikobo.

Melawana ya tiro e amana sentle le badiri gore ba sa bereka go feta tekano, le go duelwa sentle ke balemirui.

Ke go ba na tšhono, ya go tla ka dikakanyo mo temothuong. Go ba fa monyetla gore ba kgone go ikemela, ba nne le bokamoso mo temothuong.

Dipholofolo di ka bolaiwa ka lerumo le go netefatsa gore pholofolo e, ke motsofe. Ba ka itsise batho ka maranyaneng le go bua ka molomo, gore dipholofolo tseno, di ile di a bolaiwa yang, ka tsela e maleba.

Nka tlhopha dijalo tse nka di lema, e le merogo, dieiye le dinamune. Ka hire-a bašwa, le basadi, le banna. Ka duela babereki ba ka madi a ba go kgotsofatsang. Ke be tlhopa mabenkele a magolo a nka rekisetsang go tshwana le bo Shoprite, Woolworths, Pick n Pay, Checkers Hyper.

Ka thulaganyo ya go kgetlhiwa, ke akanya gore go berekisiwa metšhini kgotsa matsogo a babereki go kgetlha di-groente kapa di-vegetables. Go kgetlhiwa dilo tse di tshwanang le medi, merogo, dinamune ko di-plas-eng.

Temothuo e itshidisa ikonomi ya Aforika Borwa, ka go oketsa di-GDP ya Aforika Borwa. Go na le mafatshe a mangwe a senang temothuo, e Aforika Borwa e nang le o ne, yanong ba ba dira so se ba se bitsang trade, in and out-o ka temothuo eo. Balemirui ba lebana le go tlhoka metsi, le go sa lekane gwa dijalo tsa bone.

Ke akanya go le sentle gore nako e nngwe, baithuti ba ya mose ba ile go batla knowledge-e ya gore ba kgone go ithuta ka temothuo. Aforika Borwa ga ena di-manufacturing machine ka bontsi, yanong that is why, baithuti ba ya mose ba ile go batla dilo tse di tshwanang le tseo, go ithuta ka metšhini yona eo.

Tsala ya me, wa go tsaya leungo leo la avocado, wa le tsena mo gare ga metsi a skoon. Wa le tlogela dibeke tse pedi kgotsa tse tharo, until o bona le mela ma-blomme-nyana. O bo tsaya leungo leo la avocado, setse le metse ma-blomme-nyana, o le tsenya mo gare ga blompot. Ha o sena go le tsenyang mo gare ga blompot, o bo ema dibeke tse pedi or tse tharo until e mela. O bo gone o tsa leungo leo, o le tsenya mo tlase ga mmu wa gago. Mmu wa gago bo o dula o nosetsa. Maungo a mangwe, ga a tlhoke go jalwa mo gare ga mmu, ha o sena o le kry-a, nako engwe a tlhoka fela gore wa tsenye mo metsing, gore o bone gore le tla gola na.

Melemo wa rooibos-e, ke go thusa batho ba go nwa thata ba kry-a ba abuse-a bojalwa. Rooibos-e ya ba thusa go kolomaka sebete sa bone. Rooibos-e gape be etlo go thusa bagolo le bana, ba ba tlhobaelang ke boroko.

Tsala ya me, ga o iponela yana mekgwa ya go betsa kgotsa stunning, ke ga diphologolo tse, di isiwa ko go tlhapisiwa before di ka tlhabiwa, ba e bitsa go kolomaka diphologolo tse, bantsha di-pesticides-e, bantsha malwetse a kana tshwaraganeng mo mmeleng wa diphologolo tseo, ke sone stunning seo tsala yaka.